Ngiyacabanga ukuthi into engenza abantu abadala bekwazi ukuthi nje bexwaye noma bexwayiseke ngezinto zokuthutha ezenzakalayo zesonto. Yikho ukuthi zidlale emsakazweni, zilokhu y'khulunywa emsakazweni ngoba abantu abadala vele isikhathi esiningi balalela umsakazo, okanye bey'bukele umabonakude. Omakhalekhukhwini ababasebenzisi ngaleyo ndlela ukuthi uma kungathiwa bakuchofa umakhalekhukhwini bafuna mhlawumpe iy'ndaba, cha. Bachofa umakhalekhukhwini ngoba mhlawumpe basuke bebamba ifoni noma besuke bebuka umlayezo. Akukho okunye abantu abadala abasuke . So, ngiyacabanga indlela nje yobuchwepheshe engenzeka yiyo yona yomsakazo kanye nomabonakude. Yilokho engikucabangayi ngoba umakhalekhukhwini abanye abakwazi nokusebenzisa kahle.

Phela mina into engingayenza nje ukuzama ukuthola umzila engingeke ngikhokhe khona kakhulu. Ngizame ukuthola umzila engingaphuma kuwona, engike ngikhokhe khona iy'mali ey'shisiwe ngokuthi nje ngidlula ngakhona. Ilokho engingakwenza ukuthi ngizame ukunciphisa imali eyengeziwe. Yikho ukuthi umzila abahluka hlukene abangakwazi ukuthi bangifikise la engifuna ukuya khona koda ngemali ephansi engizoyikhokha kuma-tollgate. Ya ilokho engingakwenza, akukho okunye.

Ukugibela ibhasi ngiqale ngimncane kakhulu impela nje, ngithunyelwa ngisaposwa kuthiwa uyaposwa. Ngigibela ibhasi, kodwa-ke manje esikhathini samanje, amabhasi esimanje manje asenobuchwepheshe obuhle kakhulu. Nje nesakhiwo sawo sesiwesimanje manje akusafani nasakudala where sasihlezi siba ney'nkinga, lifa endleleni ibhasi, hhayi akusafani ngempela. Amabhasi esimanjemanje shuthi aseyakwazi ukumelana nabagibeli nayo yonke into. Asenobuchwepheshe nje obusha futhi beyenza no-driver bedrayive kalula. Akusekho ukuthi like uzojikisa isiteringi uqimbile ujuluke, cha. Isiteringi ususijikisa kahle nge-power steering.

Ngiyacabanga lobo buchwepheshe hlampe obungasiza yiwo-Google Maps ngoba amaxabiso lawa asuke ekhona kuma-toll amaxabiso asuke ebekwe yiwo uhulumeni noma uMnyango Wezokuthutha, phecelezi i-Department of Transport. So wena into ongayenza ngoba awukwazi ukusho lawo maphrayizi as i-consumer, wena into ongayenza yikho nje ukuthi ucele u-Google Maps ukutshengise umzila la ongeke ukhokhe khona amaxabiso aphezulu ukukhokhela umgwaqo. Ilokho nje kuphela u-Google Maps ongakusiza ukuthi uthole imizila la ozokhokha khona kancono.

Engingakusho ukuthi inzuzo abayitholayo ukuthi abahambi kakhulu ukuze bezothola indawo. Bezothola indlela yokuthi basuke kwenye indawo beye kwenye indawo ngendlela yokuthutha. Abahambi kakhulu bayithola khona endaweni kodwa ihibe ey'ngaba khona kungenzeka ukuthi njengebhasi nje uthole ukuthi alikho esimeni. Ngaleyo ndlela ningagcina bengafikanga ngisho lapho kulelo sonto abaya kulona ngenxa yokuthi mhlawumpe ibhasi maybe selifelwe yinto thizeni, noma seliphantshile noma seliginqikile yabo. Yizo-ke iy'hibe engabhekana nazo, koda-ke but ngokuthi nje bakwazi ukuyithola kalula. Hawu, yizo ke iy'nzuzo leyo.

Into ebengingamuchazela yona ukuthi as inkampani yezindiza seyisebenza kanjani. Nanokuthi ibhanoyi isisindo esamukelekile isiphi. Ngakho-ke if uzofika mhlampe nesisindo thizeni esikhulu esizokwenza ukuthi kusheshe kugcwale ebhanoyini, kuzomele ukhokhe kakhulu wena ngoba kushuthi uwena ozokwenza ukuthi ibhanoyi lisindelwe kakhulu ngokwesikali lesi esijwayelekile. Bengingamchazela nokuthi yingakho mhlawumpe sishaja ngaleyo price leyo ngenxa yalokhu. Hhayi ngoba mhlawumbe simulisela ngamabomu, uyena ophethe into esindayo.